Ngingakhululeka ukugqoka ngiveze umzimba wami uma ngigqoke imvunulo yesintu ngoba lolo hlobo lokugqoka, uhlobo olwalugqokwa kudala emandulo ngokhokho bethu njengamaZulu. Lolu hlobo lokugqoka lalukhombisa ukuthi njengomuntu wesifazane uyazigqaja ngomzimba wakho futhi awesabi lutho ngawo. Lolu hlobo lokuqoka laluhloniphekile kakhulu ngoba lalivala izitho zangasese, futhi likhombisa ukuthi umuntu wesifazane usayintombi nto noma akaseyona intombi. Lolu hlobo lokugqoka isikhathi esiningi lugqokwa abantu abayizintombi nto ngoba imizimba yabo isuke isamsulwa.

Ukudla engikudlayo esikhathini sanamahlanje kunomthelela omkhulu ngoba kuba nomthelela empilweni yami. Uma ngidla ukudla okungaxilongiwe kahle noma ukudla okusheshayo. Lokhu okunamafutha amaningi, futhi kudala izifo ezinjengokhuphuka kwesifo sashukela, kanye namafutha amaningi emzimbeni angadala ukuthi kube nokukhuluphala ngokweqile. Ukudla ukudla okunempilo, yikhona okungisebenzelayo ngoba ngiyazi ukuthi konke ukudla engikudlayo kuletha umsoco nezakhamzimba emzimbeni wami.

Amasiko amaningi anemthelela eyahlukahlukene ngoba isikhathi esiningi uke uthole ukuthi abanye bayakholelwa emasikweni emoya, kodwa abanye abakholelwa kuwo. Lokho bese kuba nokushayisana ngoba esikhathini esiningi abanye bayayenza imicikilisho kanye namasiko enziwayo. Uma ngabe umuntu edlulile emhlabeni, uma kushoniwe ebenzela umuntu wabo ongasekho, kanti abantu nezinkolo ezehlukene nabo benza ngendlela yabo yokholo. Lokho bese kuba nokushayisana emindenini eminingi.

Zehlukene izindima ezidlalwa ngobulili obehlukene noma ubuhloli bemindeni ngoba uthola ukuthi abantu besifazane uma ngabe kushoniwe noma kuyi mingcwabo, bayathwala emakhanda amaduku. Behlonipheke ukutshengisa ukuthi bashonelwe, futhi kuba abantu besifazane abahlanza isidumbu uma ngabe kushoniwe, ngoba yibona abavumelekile kuphela ukungena hhayi abantu besilisa. Kanti uma kumbhiwa ithuna, limbiwa abantu besilisa kuphela ngoba abantu besifazane abavumelekile ukumba ithuba. Ngaphandle uma ngabe kulithuna lomntwana osemncane. Lapho limbiwa ngabantu besifazane kuphela, futhi nalowo mngcwabo uhanjelwa ngabantu besifazane kuphela.

AmaZulu, usiko lokusoka awaluthathi phezulu noma eqophelweni eliphezulu njengosiko lokusoka emaXhoseni. EmaXhoseni usiko lokusoka lubaluleke kakhulu lapho abafana baya khona entabeni beyofundiswa ngokuziphatha njengamadoda bese beyasoka. Kanti kumaZulu abasoki kodwa kuba khona umcimbi owenziwayo lapha khona abafana bekhuliswa khona, befundiswa ngokuziphatha. Sebengaya-ke emaklinikhi noma emtholampilo beyosoka koda abaphoqelekile ukuthi basoke ngoba basuke sebefundisiwe ukuthi umuntu wesilisa uziphatha kanjani.

Kubantu engangisebenzisana nabo, abantu ababehamba phambili kwakungomama asebekhulile, ngoba bona bayazi futhi bazi kangcono ngokwehlukahlukana kokudla kwendabuko. Yibo labo esifunda kubo ukuthi izinhlobonhlobo zokudla kwendabuko kuphekwa kanjani futhi isikhathi esingakanani. Nakuba nathi kwakukhona esasikwazi ukuwenza noma ukukupheka, kodwa ulwazi oluningi sasiluthola kulabo mama. Kwakuwukudla okunjengamadumbe, obhatata, isitambu, amahewu, kanye nenyama yangaphakathi, kanye nezinkobe ezixutshwe nobhontshisi.